Ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya kuqakatheke khulu ngombanyana abasakghoni ukuzenzela izinto ezinengi. Bayakhohlwa ukusela amapillisi ukuthi mele bawasele njani sikhathi bani. Ukupheka abasakghoni ukukhwela iin-steps kuba budisana abasakghoni ukuzenzela izinto ezinengi.

Heyi ubudisi bokuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko heyi bukhulu. Ngombanyana umuntu angasakghoni ukwenza izinto afuna ukuzenza ngesikhathi afuna ukwenza ngaso. Akasabi nesikhathi sakhe semele atlhogomele nabantu abalupheleko. Uthole omunye angasakghoni ukuzithuma endlini encani sekayazithuma yena kuzokumele umhlwengise heyi uqalana nobudisi bokwenze njalo.

Umphakathi ungabasiza abantu abalupheleko bangasizeka ngokobana umphakathi ubasize ngesikhwelo mhlambe lokhanyana nabafuna ukuya emtholapilo babasize. Nangokuthi babarhelebhe lokha nabasela imitjhoga yabo bayisele ngendlela efaneleko. Lokha nabanokudla bakghone ukubapha. Nalokha badinga mhlamunye amanzi banganawo bakghone ukubakhelela babasele.

abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokuthi babe nesineke babekezele bababekezelele abantu abalupheleko njengombana abantu abalupheleko baneendingo ezinengi ezingakwenza ukuthi uphele ihliziyo nawumumuntu oberega ngabo usewazi ukuthi mele ungapheli ihliziyo ube nesineke begodu babafundisi bona bahlale bahlwengekile ngaso soke isikhathi neendawo abaphila kizo kumelwe zihlwengeke.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko abadala. Kungonobangela wokobana ngibo abasikhulisako ukuze sibe ngaka. Sathola kibo ihlonipho sikhule nje kungebanga labo.

Amatlinigi abomakhambangendlwana awa awafiki ngeendaweni yangekhethu.

I-HIV bulwele obuthathelana ngekwegazi. Njengobana lokha uthinte igazi lomuntu one-HIV une isilonda naye anesilonda uthinte isilonda sakhe kuba lula bonyana ubulwele lobo bukuthelele. Bulwele obunjalo i-HIV buthathelana ngokwegazi begodu bubulwele obulaphekako.

i-AIDS kulokha nagade uphethwe yi-HIV bese kusuke kudlule isikhathi kufika la ukuthi batjho sewutholakala ubulwelobu sebudlulelwe sikhathi eside busemzimbenakho ungakabuthatheli iinhlanhla bese kugcina sebenzeke i-AIDS. Nasekuyi-AIDS njalo sekubulwele ukuthi angekhe busakghonakala bona ungabulapha. Sebulwele tjhukuthi obusegazini lakho vele vane sewugula khulu sewuphathwa malwele amanengi nangabe namasotja wakho womzimba sekalula sewutheleleka lula ungaphathwa ngamanye namanye amagulo akubamba lula.

I-HIV and i-HIV and AIDS umuntu uyithola ngokobana alale nomunye umuntu onayo i-HIV and i-AIDS le ngaphandle kokobana basebenzise ijazi lomkhwenyana. Ngaphandle kokuthi azivikele iyamthola uba namathuba amanengi ukuthi imbambe.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS ngingamupha umlayezo wokobana angathathi ihliziywakhe ayisekude abone ngathi mhlambe sekayabhubha kusasakho or nini. Umuntu one-HIV and AIDS uyakghona ukuphila isikhathi eside bekaphile kubhubhe naloyo egade angakatshwayeleki yena solo asesekhona nedi okwakhe kumele athathe nedi imitjhoga etlinigi ngendlela efaneleko akwazi ukuphila isikhathi eside aphile njengabanye abantu abanganayo i-HIV

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV. Kukobana abonane nabodorhodere bengqondo abazomhlola ingqondwakhe bamyelelise ukuthi kumele aphile bunjani. Athathe maphi iinyathelo ukuya phambili begodu awalalele amagama imiyalo le abazomupha yona akhambe ngendlela le abamtjela ngayo kuzomsiza khulu lokho.

Abantu bangaziphephisa ekutheleni yi-HIV and AIDS ngokobanyana lokha nabazibandakanya ngokomseme baya emsemeni kuzokumele bazivikele basebenzise ijazi lomkhwenyana. Bazokuvikeleka khulu ekutholeni i-HIV and AIDS. Nalokha nakunomuntu maybe olimeleko, kuzokumele bambathe ezandleni bavikeleke nabaphatha umuntu loyo bangabambi igazi lomuntu one-HIV and AIDS one-HIV and AIDS.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana. Kukobana iindlela zakhona kumelwe zilungiswe. Umasipala alungise iindlela zabo lapho begodu abaphe iinomboro ukuthi imitlhatlhana lo yinamba bani yinomboro yiphi. Ukwazi bona batholakale lula abantu abadinga irhelebho stand number

Awa, nokho abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko nabo esikhathini sanje. Nokho awa nokho awa basathathelwa, kungonobangela ngitjho njalo kukuthi unobanganela wokobanyana ngitjho njalo bakhona abantu abasayako kibo bathole urhelebho. Abanye bayaya emtholampilo bangalithola irhelebho babuye bagcine sebaphelela kibo laba bendabukwaba bathole irhelebho.

Iye, kufanele bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo. Kungonobangela wokobana umuntu angaya emtholapilo angazi bonyana uphethwe yini kanti uphethwe bulwele obukhambelana nezinto zesikhethu zamaNdebele inkolelo esayitholako ukuthi mhlambe lokha umuntu kumele othele. Nangabe wabhujelwa or walalelwa bazali, so kuzokufuneka ukuthi athole iinhlahla ezizomlapha khona emtholapilo lapho. Mhlambe kube nabantu abafundeleko abantu beenhlahla zesintu bamtjele bonyana no kufuneka ukuthi athole iinhlahla zesintu bamlaphe ngazo.

Iye, iye, ngiyakholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo. Ngonobangela wokobana bakhona vele abantu abayako ebantwini abaphethwe abodorhodere bendabuko yakade bayabalapha vane ngibabone abantu babuye vele balaphekile.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza abantu bona basebenzise iinhlahla zesintu. Ngokuthi banikele abodorhodere bendabuko iincwadi ezizobapha igunya lokobanyana bakghone ukurhelebha abantu ukwelapha abantu ngeenhlahla zabo abaziberegisako. Babe neencwadi ezisemthethweni ezivumelekileko bakghone ukuthi nabo bangene emtholapilo.

Ihlangano eyengamele zepilo ephasina iye iyayenza imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko. Kubayini ngitjho njalo kungombanyana emavikilini seziyatholakala iinhlahla zesintu sezivumelekile bonyana bezithengiswe zitholakale eentolo njengaboma-pharmacy, abomakhemisi uyazithola iinhlahla zesintu.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo kukobana umnyango wezepilo ukhulumisane nabodorhodere bendabuko bona bazwane ukuthi bangayiberega njani indaba le. Babanikele amaphepha iincwadi ukuthi babe semthethweni bavumeleke.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo. Kufuze ziphuthelwe ngendlela yesimanjemanje ngamabhodlelo neempakana zesimanjemanje begodu zitlolwe bonyana ziinhlahla zesintu. Zitlolwe nokobana zilapha ini zikwazi ukuhlukaniseka.

Abonesi nabodorhodere ematlinigi kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu. Bakwazi ukobana isiguli bonyana kufuze sithole siphi isihlahla bakwazi ukuthola irhelebho kibodorhodere bendabuko.

Iye, ngibona ngibona eembhedlela kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko okhunye ukugula. Ngombanyana kuba nokugula okuzobadinga abodorhodere bendabuko bonyana barhelebhane nabodorhodere beembhedlela.

Kungaba kuhle khulu emtholapilo nakungaba nenyanga erhatjha iindawula ihlole isiguli ntanzi ukuhlola bona mtjhoga wesikhuwa namkha wesintu ekufuze sinikelwe wona na. Ngombana abodorhodere beembhedlela abalaphi bazakunikela isiguli ekubani iinhlahla zesikhuwa ekubani isiguli leso sidinga iinhlahla zesintu.

Imitjhoga yesikhuwa neenhlahla zesintu kufuze zibekwe eendaweni ezehlukehlukeneko ukwenzelela bonyana bangahlangahlangani abodorhodere lokha nabanikela iinguli iinhlahla. Bakwazi ukuthatha iinhlahla ezifaneleko.

Iye, ngibona kusazokwenzaka bona imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma.

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kwemitholapilo nabelaphi bendabuko ngibona kobanyana kufanele abodorhodere bendabuko nebemtholapilo bafundiswe kobanyana isiguli nasiphethwe bulwele obuthizeni kufuneka ukuthi kulatjhwe ngayiphi indlela kuhlukaniseke ukuthi kufuneka ukuthi kulatjhwe ngendlela yesintu namkha yesikhuwa yemtholapilo na, begodu nabodorhodere bendabuko banikezwe iziqu zokwelapha emtholapilo.

Umraro kungaba kukobana emaplasini, kuphethe abanikazi bamaplasi, akukaphathi urhulumende.

Umraro lo, ungararululwa ngokobana, urhulumende uthumele isipholisa, esizokugada lokha nakunabomakhambangendlwana, imitholampilo ukwazi bonyana iinkoloyi ziphephe, lokha nazizileko.

Ngizizwa ngibuhlungu khulu, ngombanyana abaphathi bepalamende, namkha amalunga wepalamende, ayazi bonyana iimbhedlela zikarhulumende azinazo iinhlahla ezaneleko, begodu ezisezingeni eliphezulu, begodu netjhejo lakhona alibesezingeni eliphezulu kunalezi ezingaphetjheya.

Isisombululo kilokhu, kukobanyana abatjhayeli bama-ambulensi, lokha nababiziweko, bakhambisane nesipholisa.

Iye, imijeje emide ingaphunguleka emitholampilo, ngonobangela wokobanyana umuntu zabe aya etholampilo azibonyana kulilanga lakhe lokobana aye khona, bese kube ngilaba abangaziko bonyana bayekhona, bathole ulwazi bona mele bayenini emtholampilo, bangazi bayokujama umndede ilanga elide.

Mina ngisola abodorhodere, kufanele barhelebhe isiguli esiphatheke khulu masinya.

Unobangela wokobanyana, iimbhedlela ezingeqadi irhelebho lakhona lisezingeni eliphezulu, kodwana iimbhedlela zikarhulumende irhelebho ulitholela ebunzimeni, begodu alisisezingeni eliphakemeko.

Ngilezi iimbhedlela ezingasi, ngezakarhulumende.

Awa, lokho kungaba kumbi khulu, nabangasijikisa isiguli leso sabhubhela endleleni, kuzabamraro kubasebenzi baleso sibhedlela. Umthetho loyo nawo uzabe okungasese ngiwo, akukameli isiguli nasifika esibhedlela sijikiswe asilatjhwe.

Unobangela wokobanyana zona vane zirhabe khulu, zirhabele ukuyokusiza emphakathini, kunesimo esiphuthumako okobana mele zirhelebhe emphakathini.

Lokha nakungana mlilo abacimibemlilo bayahlwengisa kuma-station wabo, begodu bayabalolonga ukuze babenamanye amakghono, begodu bayaba bathumela nemigidini eminye, ukuzebahlale baseduze lokha nakungavela isehlakalo sokubanomlilo.

Ijinifomo yabo iqakatheke khulu, ngombanyana mele babonakale kobana laba kubasebenzi ababizwa esimeni esiphuthumako, begodu iyabavikela lokha nabenza imisebenzi yabo. Ibavikela elangabini, begodu kumthetho kobana bayembhathe, nokuthi babonane lokha ukuthi basebenza ndawonye, bakghone ukubanamandla wokusizana, begodi ineenkhwama ezinengi ezizokghona bonyana bakwazi bafake iinsetjenziswa zabo, ukuze baphethe umsebenzi wabo ngendlela efaneleko.

Uvumelekile bona ubabize, lokha nawubona bona umlilo bonyana uzokwebhalela kuwe la, ukuwucima. Bayeza begodu bazokupha iinyeleliso bonyana umlilo ucinywa njani nawusesemncani.

Abacimimlilo bakghona ukufumana isisusa somlilo, ngokobana baqale bona akunambaseeli namkhana amafutha arhuthukileko, begodu baqale nokobanyana intruthu ithome kuphi. Bafunisise nokufunisisa, begodu baqale nemakhemereni bonyana kungabayini isisusa somlilo.

Iye, lingalumatha kutjhe neenkhotha kuyingozi khulu lokho.

Okungenziwa kukobanyana iminyango namafesidere angaqalani nabomakhelwane, begodu ukuhlukaniswe ngeentina. Umuzi nomuzi uhlukaniswe ngeentina, begodu kubenama-fire extinguisher, azokuberega lokha nakuvuthako baberegise wona.

Sekukhona iimphaphamtjhini ezikwazi ukuthwala amanzi, kungabizwa zona bonyana zizokucima, umlilo ophezulu osesitlhorini emafledzini.

Kuqinisekisa bonyana ikoloyakho imitanto yayo ihleli ngendlela efaneleko, begodu ayikakahlubeki. Ayikakapheli na, begodu ayikathintrani ayikahlangani na, begodu uqinisekise bonyana nephayiphu lepetrol alivuzi i-oli.

Ngakose bonyana ngithambise ingubo ibemanzi qhi! ukwazi bonyana ngidlule elangabini ngiyokurhelebha abantu abangaphakathi.

Isizo eningabanikela lona kukobana nibasuse duze nomlilo, namtjhana duze nesehlakalo somlilo, begodu nidosele abacimibemililo ukuze bazokwazi ukubika indaba le, kubesizo elirhabekako, begodu nibatjele bona isizo liyeza lisendleleni.

Iye, uvumelekile.

Ngingamkhalima ngokobana ayekele into ayenzako, ingamfaka emrarweni omkhulu. Angazithola bona angasanandlu yokukufihla ihloko, begodu naye angabasengozini, kanye nabanye abantu abatjhidelene naye, bangazithola basengozini yesigameko asenzako.

Kungombana umlilo awuzwani namanzi, umlilo wegezi awuzwani namanzi. Wathela umlilo wegezi ngamanzi, kubalula bonyana nawe igezi leyo ikutjhowuge, itjhowuge nabantu abaseduze nawe, uyingozi khulu.

Ngokutlhogomela bonyana intambo zekoloyakho zilungile na, begodu azikadabuki, namkha ziphelile na, nephayiphu lepetrolakho melu uhlale ulitlhogomela bonyana alivuzi na, ungajami eendaweni ubona ngathi kungenzeka ingozi yomlilo.

Umkhwekazi wami nakasele imitjhoga, kodwana wabona ngemuva kwesikhathi ukuthi ngeyomgunyathi. Kufanele adosele bezepilo aba abafanisele ngalokhu ngesehlakalo esenzekeleko sokobana usele umtjhoga womgunyathi, begodu abatjele kobanyana ngimuphi umtjhoga awuseleko begodu abahlathululele namatshwayo amvelelako. Lokha nakawaselileko isihlahla leso somgunyathi. Bakwazi ukuthi bangamyelelisa bonyana enze njani, namkhana nangabe kuvele amatshwayo angasesemnandi mhlamunye uyavaleka, nofana uyagula ugula khulu agijimele emtholampilo ayokuthola irhelebho.

Indlela elula yokudosa abobaba bona babe nerhuluphelo emajimeni wezepilo. Ngokobanyana batlhadlulelwe bonyana ukuyemtholampilo kubaluleke kangangani, begodu nokobanyana bathole ubulwelwe msinyana abo abantu, abadorhodere emtholampilo bungakangenileli kubasiza kangangani bonyana bakulaphe.

Iye, nenyanga kuyenzeka ibekele umuntu imibandela ethileko.

Abalaphi bendabuko, iinyanga amalwele womzimba ziwalapha ngokobana umuntu bamgabhise, namtjhana bamfuthise, namtjhana bamothelise, namtjhana bampeyide namtjhana bamseze imbiza.

Awa, ngokuyangami mina ngibona ngathi kuliqiniso ukuthi umuntu uyathwala bese anjinge.

Kungenzeka ukobana kulungiswe iindlela, iinkoloyi zikwazi ukudlula kanye nabomakhambangendlwana bezemtholampilo bakwazi ukufika emaplasini, begodu kuvikele bavikeleke bakhambe nesipholisa ukuze bakhambe kuhle, neenkoloyi zabo zingalahleki zingetjiwa.

Umraro lo ungararululwa ngokobanyana umlaphi wendabuko naye kumele abenazo iincwadi, namkha impepha zokobana zitjho bonyana umlaphi wendabuko ezisemthethweni.

Iye, ngicabanga bona ukujovela i-COVID-19, ngikho ekwaletha umehluko ekuphunguleni kokurhatjheka kokugula lokhu.

Mina ngokuyangami ngicabanga ukuthi abantu bayawathatha ama-ARVs kungakho yehlukile.

Amatshwayo we-COVID-19 abonakala ngokobana uzwa ukutjhisa, begodu uyakhohlela, uphefumula kabuhlungu. Uzizwa udiniwe unganawo amandla. Uphathwa yihloko qobe dry. Ukuzwa ubuhlungu namkha ukuba uneenlonda emphimbeni.

Ikankere yesidoda yikankere etholakala esithweni sendoda esikhipa ngaso amanzi.

Abantu bembaji bangehlisa izinga lokuphathwa bulwele behliziyo, ngokobana bazilolonge ngokuthi akhambe ibanga elide, begodu areye utjhovakalula, begodu adude imizuzwana engaba yi-one hundred and fifty ehlise umzimba. Adle kuhle ukudla okunezakhamzimba njengemirorho kanye neenthelo.

Kurhelebha khulu abafundi, nabotitjhere nabasebenzi bakhona eenkolweni, ukobana bazi ngemirorho nokubaluleka kwayo, nokobana bakwazi ukuthi badle ukudla okunepilo.

Umonakalo otjhiwe yi-COVID-19 eSewula Afrika mkhulukhulu, kangangobana abantu balahlekelwe mindeni kanye nabangani neenhlobo. Abanye abantu balahlekelwe misebenzi kanye nayo iSewula Afrika lehlile umnotho emnothweni.

Kungebanga lani abanye abantu bakhetha imitjhoga yesintu kuneyesikhuwa? Kungebanga lokobana imitjhoga yesikhuwa bayithola ngaphandle kokobana bajame imijeje emide, begodu eminye amagulo afuna imitjhoga yesintu kuneyesikhuwa.

Isirugulu kusihlahla sesintu esilaphako.

Iye, imitjhoga yesikhuwa ungayisela, begodu ubuye usele neenhlahla zesintu ngelanga linye nawugulako iyakhambisana.

Ukulawuleka ngokobana lokha nakafuna ukulwa nawe, umtjhidele usuke hlanu kwakhe, namkha namtjhana yena akhambe ayokulala.

Umarebulani usiza ukulapha igazi emzimbeni womuntu.

Iye, lokha nawuyakudorhodere namkha enyangeni unalo ilungelo lokobana aveze incwadi esemthethweni yakamelaphi. Yokobana nguye umelaphi esemthethweni, unobangela wokobana esikhathini sanje inyanga namkha udorhodere uyakhona ukobana azenze udorhodere namkha inyanga ekungasiyo, ekubeni ngeyomgunyathi, ufuna nedi ukukuthathela imali kuwe angekho irhelebho akunikela lona.

Mina khabe ngingazi into le ebizwa bonyana sifonyo ngesiNdebele bengingazi bonyana sifonyo.

Isigenama emzimbeni womuntu, nasosisiza ukulapha igazi, sikulumaga igazi.

Emnyakeni sinenkota ezine, eziyi-four ezine. Ngalokho-ke iimphathimandla zeencimamlilo, kufuze zivakatjhele umphakathi ngokuya ngamakota womnyaka.

Impepho sihlahla esomileko, esithunyiswako lokha nawukhuluma nabaphasi.

Urhulumende angabonelela ngokobana abamnikele imali yokobana akwazi ukubhadela umsizi wakhe.

Nakungabekwa iinkhandela mbeleko eenkolweni zemakhaya, kungabasiza abafundi khulu. Ngonobangela abafundi beenkolweni zemakhaya banengi bazithola bazithwele, begodu lokha nabazithweleko balisa isikolo bakhulise abentwana. Bathi nabangakhula abentwana babo. Bangasafuni ukubuyela esikolweni, uzwe umuntu athi yena sekafuna ukusebenza usebenzela umntwanakhe.

Umbono wami uyavumelana nezakhamuzi zakeminye imiphakathi, nazithi kufanele zinande zibiza zokuhlola ukudla kwabentwana abaphekelwa khona eenkolweni, ngonobangela wokobana sithola esikhathini sanje kubanabentwana abanengi ababanomraro wokudla. Kuthiwa umntwana udle okuthile esikolweni umgijimisele emtholampilo. Kuzobenza bonyana abantu abanikela abentwana ukudla babenetjhejo begodu babebapheke ukudla okufaneleko for abentwana.